Ke dirisa data ya MTN, ke dirisa mafaratlhatlha, ke e reka ka diranta di le sone tlhano, e tsaya sebaka sa beke. Ke e dirisa ka gonne e botoka mo go tse dingwe.

Ke dirisa data ya MTN, ke e dirisa sebaka sa beke. Fa o batla go reka data o tshwanetse o lebelele madi a data a a tlhokang.

Data ya di-gig-e di le lekgolo mme ke tla rata gore e tsene ka 'tsatsi la ntlha la fa kgwedi e simologa.

Ke nagana gore technology e dira gore go dirisiwe mafaratlhatlha ka tsela e e siameng mme ditšhono tsona di tshwana le go fokotsa lebelo la go dirisa mafaratlhatlha thata.

Tsamaya o ye lebenkeleng o fitlhe o re o batla data ya MTN, Vodacom kgotsa Telkom-o mme fa o fetsa go e reka a tobetsa dinomoro tse di mo pampiring ya data ka botlalo. Mme o tshwanetse go simolola dinomoro tseo ka star mme kwa bofelong o tsenye hash-e.

Fa data ya me e fela pele ga nako ke tla dumela gore e fedile mme go netefatsa gore data ya me e bolokegile ke tla go dirisa mafolofolo a a siameng.

Re tla boloka madi ka go dirisa mafolofolo a a siameng.

Ee, ke tla kgona go aroganya data ya me le ene, ke tla mo a arogantsha yona ka go mofa data ya me gore a kgone go romela kopo ya tiro ka E mail-e.

Ke tla fetola mo isong ka gore ba romele di-E mail-e go kopa ditiro.

Ee, ka gonne e ba thusa go adima madi le go batla tiro.

Ka go thusa baithuti dilo tse ba sa di itseng.

Dilo tsa go tshwana le mafaratlhatlha a a siameng mme maitemogelo a me ka tiriso ya dilwana tseo tsa thekenoloji ke gore a itumedisa.

Thekenoloji e gola ka go oketsega ga tiriso tsa tsona mo go lwantshang le go lwantshana le ditsela tse di farologaneng tsa go dira dilo mme maitemogelo ke gore di dirisiwa mo lefatsheng ka bophara ebile sentle.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go tlhaloganya le go tlhaloganya dilo ka tsela e e siameng mme batho bona ba kgona go dirisa dilo ka tsela e e siameng.

Ka gonne botlhale jwa maitirelo bopile go tswa mo tlhaloganyong ya batho.

Ka go ba thusa ka dilo tse di botlhokwa tsa COVID-19 jaaka go apara mask-e, go tshela sanitizer mo mabogong jalo le jalo.

Di tshwana ka go dirisa thekenoloji ya five G mme di farologane ka gore di-chatbot di dirisa mafaratlhatlha a a siameng mme bathusi ba mo inthanete ba dirisa mafaratlhatlha a sa siamang.

Ba boifa go dirisa tiriso ya megala e e siameng. Ditlamorago tsona ke go thusa batho go dirisa tiriso ya mogala e e siameng.

Ke AI mme di re thusa gore re dirise mafaratlhatlha sentle.